Izinto mna endibona zingakhawulezeka zingakhawulezisa uthengeka zizinto ezilinyiweyo, izinto ezifana neekherothi, amatapile izinto ezityiwayo ngabantu kuba ezo zinto zizinto ezityiwa ngabantu every single day. Ngoko ke ndicinga ezo zinto ukuba mna ndingafumana ikroba lokuba ndizithengise eMzantsi Afrika ezona zinto ndingazithengisa kuba rhoqo emizini nganye ezi zinto ziya ziyatyiwa ngamakhaya kuba zinezakhono zomzimba ezibalulekileyo for umzimba.

NjengaMphathiswa njengaMphathiswa wezoLimo mna ndicinga ukubana uba abantwana abafuna ukhulela ezifama kuya kufuneka bafunde bafundele i-agriculture kuba izakhono zabo ngakwiinto ezidibene neefama ngakwiizinto ezidibene neemfuyo zezona nto abazaziyo. Ngoko ke kuyawunyanzeleka aba 'ntwana sibalungiselele kwizixeko zokufunda kwiindawo ze-agriculture.

Singabantu basefama sisebenza ngoomatshini abanzima. Xa kufikelele ixesha lokubana sibe kanti siyolala iirum esingqengqa kuzo, iithoyilethi neendawo apho sivasa kuzo mazisolo hleli nje zinamanzi umashushu. Sifike siyafika siyavasa, indawo esilala kuyo ibhedi ibe ziibhedi ezisemgangathweni ophezulu neendawo zethu apho sikwazi thina uziphekela khona ibe kanti ziindawo ezicocekileyo kuba kaloku singabantu abasebenza ngomhlaba singaba bantu baza nalo mhlaba apha phakathi ezindlini zethu. Ingase soloko siyalungiselelwa kube kufudumale kwezi ndawo zethu.

Ndicinga mna aba bantu phangela ezifama baye baxhatshazwe kuba bengawazi amalungelo abo okuphangela. Ukuba abantu bakwaDepartment of Labor banokhe bandwendwele iifama bafike apho bacacisele abantu banike abantu ulwazi oluthe vetshe ngamalungelo abo as abasebenzi lungalunintsi utshintsho olunokwenzeka ezifama. Kuphinde kujongwe nabaqeshi babo kuba abanye bayabaxhaphaza abanye kuba kaloku ababahloniphi abantu abasebenzelayo bacinga ukuba baphethe ngoku ke baye babaphathe kakubi abantu kuba besazi abantu abasebenza phayana ngabantu abangafundanga. Ngoko ke babethatha njengamaqaba.

Xa ndifuna ukuvelisa iwayini isiqhamo ezawufuneke sisisebenzisile yigreyiphu.

Kubalulekile ukuba ilizwe loMzantsi Afrika liqhubele lisixhasa ngemali kuba kaloku ezi mfuyo nezi zinto ziphuma apha ziya kwa kuni kwaba bantu basixhasayo. Ziyanceda nokuphuhlisa i-economy yoMzantsi Afrika.

Into ebalulekileyo ukuba bazenze abafuyi kukuba bayaziphumza ezi zilwanyana, bazinika amanzi baziphe nokutya ukuze zisoloko zinobisi, bangazisengi okokoko zide bade zide bade bagqithisele ekuzisengeni.

Ukuba abantu basezilalini bangaba nemihlaba apho bakwazi ukulima khona lungayinyusa i-economy yoMzantsi Afrika kuba kaloku izawuba ziilali zininzi eMzantsi Afrika apho kuphuma imfuyo, apho kuphuma iziqhamo zininzi jikelele.

Into ebangela ndiqeshe abantu ababhinqileyo kukuba ikhona eminye imisebenzi edalelwe ukuba yenziwe ngabo, ndingazokwazi ukusebenza nabantu abangamadoda odwa. Wonke umntu unelungelo lokusebenza, abantu ababhinqileyo nabo banesabo isakhono abanokwazi uza siveza apha kule fama yam.

yimifuno efana netamati, tumato, iitapile.

Kubalulekile ukuba umjonge umhlaba wakho ukweyiphi na imeko kuba uyawuthi uwulimile kanti kule ndawo olime kuyo laa mhlaba akhonxaxheba azawenza kulo mfuno umkhulisa nayo uzawuske awumoshe awumoshe ungakhuli.

Umsebenzi we-drone uncedisana nawe ukuba ubone apho ungazukwazi uhamba ujonge kona yona i-drone iza kubonisa ngelinye iliso yonke into eyenzekayo. Ukhawuleze uthi ba ubona abantu abazokuba okanye ubona izilwanyana ezingekho mele uba zilapha efameni ukhawuleze uthathe i-action.

Kubalulekile ukufuya iinkomo ezilalini kuba libonisa ubutyebi belali nganye.

Ukungacoceki kwaso kuthetha ukubana uba ezi zinto ezi zivuno zimfuyo zifuno zakho ziza kufumana into ekuthiwa ziintsholongwane ezo zizawuhamba zibulale zifike apho ziya khona zingalunganga zimoshakele.

Ngokokucinga kwam ii-drones zingaluncedo kuba zizawube zibhabha apha phezulu zibona yonke into eyenzekayo apha efama, zibona izizilwanyana ezirongo ezihamba apha efama zibona nabantu abazovuna ibe abekho semthethweni zoba bazivune. Ngoko ke zibalulekile i-drones ube nazo.

Ibalulekile kuba indima eyidlalayo kukubana abantu baye bafunde ukuzilimela ukuzenzela ukutya ngokwabo bangaphumi baye phandle baye ezidolophini. Ukutya okucocekileyo okunezakhamzimba baye bazifumane kwalapha elalini.

Igalelo elinalo elizweni alikho lihle kuba kaloku siphila singabantu singekho kwimigangatho efanayo. Xa kuthe konyuswa ukutya bakhona abo bazawube befumana iinkonzo zemali ezingazukwazi ukufikelela ukuba zithenge okwa kutya kuba kaloku akuphelelanga ekutyeni kodwa esikuthengayo kukhona amanzi kukho nemibane. Ngoku xa kanti ukutya kuza kwehla kunyuke linegalelo elibi.

Owona mthi ufunwa kakhulu emarikeni ngumthi wemango. Iimango zithandwa kakhulu ngenxa yencasa yazo emnandi, ziyinto esisisiseko kwezidlo ezininzi kwaye zisetyenziswa kwizicelo ezahlukeneyo zokupheka.